Bohlokwa ba hore dibapadi, di tle di bonahatse ho re di a itlhompha ebile di tshepehile, ko ho bontsha batho ba tsamayang le bona le batho ba ba support-ang hore ba tle ba bone hore ke batho ba tshepahalang, kea leboha.

Bolo e monate haholo, mme ha e na diqabang tse ngata, e bonolo haholo ho e bapala le melao ya teng e bonolo. Ha ho na hore o tla ra o fumana hore motho o hatile motho a ba sa fumane karete kapa ho kgalengwa fela, kea leboha.

Nna ke le titjhere, ke itse papadi tsa bolo sekolong di ke di emiswe hanyenyane, hobane ha hona di-referee tse tla buang hore ke mang a entseng phoso mang, o tlo ka papading tseno tsa bolo, mme ke ne ke tlile ka tsela ya hore bolo e nne e bapalwe ke hore re mpe re kenye di-referee hore, ho mpe ho be le nnete batho ba tlowele ho lwana.

Batho ba bapetseng karolo e kgolo dipapading tsa ka tsa bolo, ke motho ya neng a nkwetlisa haholo le batswadi ba ka ka ho ngrapella hore ke tle ke fihle mo ke leng teng hona jwale, kea leboha.

Re ka qala ka ho ya diholong tse haufi le rona, re tsamaye lekeishene kaofela re tsamaisa molaetsa hore bana ba tle ba tlo ikwetlisa holong e haufinyana le lekeisheneng leo ba dulang ho yona, mme seo se ka etsa hore bana ba tlohe diterateng, ho hafoleha di-accident. Ho tla thusa lekeisheneng lohle a mang le haholo ha o ka etsuwa sena.

Ho bohlokwa ho mamelang moikwetlisi ka nako tsohle hobane hangata ke motho a moholo, hangata ke motho ya tsebang ka tsa bolo, mme seo se bohlokwa hobane dibapadi kaofela di qetella di utlwana ka baka la ho mamela motho a le mong e leng mokwetlisi.

Tsona di a thusa dipapadi tsa bona, di kgone ho etsa maikutlo a motho a be hantle hobane sehlopha seo o tsamayang le sona ha se fentse game wa kgotsofala haholo letsatsi lohle, mohlomong beke yohle kapa yona kgwedi yohle, mme ho ya ka nna e etsa maikutlo a motho a be hantle dipapadi tsa bona.

Ho bohlokwa haholo hore o etse, dikamano le dibapadi tse ding hobane ha o bapale o le mong ka hara lepatlela, mme ha nako e ntse e ya hlokahala hore o be le metswalle o le mong, kapa e mebedi dibapading tseo o bapalang le tsona ho re, o tlo kgone hore o tlwaele ho bapala le bona bohle.

Ho kotsi haholo ho bapala di-game tseleng, mme o ka qetella o tjhaisitswe kapa o tswile kotsi e kgolo haholo, o qetelle o le sepetlele.

Nna nka eletsa batswadi hore mehala ya bona ya thekeng e nkuwe hara beke, mme e kgutliswe ho bona ka weekend, Moqebelo le Sontaha. Ha eba mantsiboya wa Sontaha, mohala wa thekeng o nkuwe ba kgone ho shebana le mosebetsi wa bona wa sekolo, kea leboha.

Ke ne ke thabile haholo ha sehlopha sa rona sa rugby se nka World Cup. Haholo ha ne se win-a hape selemong sa ho feta World Cup sa bobedi, ke ne ke ikutlwa ke thabile haholo.

Mme ke ne ke kopa o kgutlise di-game tsa ka, hobane kea tshepisa hore ke tla shebana le mosebetsi wa ka wa sekolo, ke behelle di-game ka saeteng. Ke tla bapala di-game ka nako ya ho bapala di-game, ka nako ya dibuka, ebe nako ya dibuka kea o kopa mme wa ka, tanki.

Ho leka hangata ha se pheletso ya lefatshe, le ho hloleha ha ngata ha se pheletso ya lefatshe. Ha o ntso hloleha tswella pele o nne o leke, ka tsatsi le leng o tla be o bone hore molemo wa ho leka hangata ke eng, kea leboha.

Ke ne ke bapala rugby, kea qetella ke fumane motswalle wa ka wa hlooho ya kgomo ho yona rugby eo. Kajeno lena re kwala lemo tse nne ntse re le bakgotsi ka baka la rugby.